U-cash send unceda ngokuba akho mali itsalwayo. U-cash send unceda ngokuba apho imali ithunyelwe khona ifika iseso sixa ithunyelwe isiso kwaye akhomntu unoyikhupha engayazi ipin.

Iiakhawunti zokugcina imali kaloku zinezinto ezitsalayo, ezi zinto kuthiwa zii-charges, ubhatale ke neteks ebalwa ngokuxhomekeka kwimali engenayo. Xa kuzawuthiwa tax free savings account iyawuthetha ukuthi ke loo nto nokuba unemali engakanani awunaxanduva loba isabelo sayo funeka sibhatalwe kwaSARS.

Xa indlu uzakhela uyiva emagxeni zisuka, ithi iphumelela inkulu kuhlaliwa kuyo ube sewuqhelene nokuba nendlu. Oko ke kukuyigcinela, ukuyongela, kubhetele xa kunjalo. Xa uyithenga sekunjalo seyigqityiwe ungaxakana nexabiso lokuyigcina sele iyeyakho, ngakumbi uba awuqhelenanga nezinga lempilo ethi loo ndlu uyithengileyo wafika ikuyo.

Ukucoceka ebumelwaneni buhamba nezinye izinto ezihamba nokucoceka. Kulula ukuba kube kanti iphephile indawo ecocekileyo, kulula ukucinga okanye ugqibe uba abantu abahlala kwindawo ecocekileyo banomthetho. Kulula ukucinga intoba indawo ecocekileyo kuzawuba lula uba ikuqeqeshele ekubeni ngumntu obhetele nawe. Ukanti nokuba kuyafikeleleka ezivenkileni nasezikolweni, xa kungacocekanga ekujikelezeni kwakho mhlawumbi abantu abalapho ngabantu ekwawufuneka ube nexhala ngabo, naku behleli endaweni engacocekanga.

Abanye baxhomekeke kule mali ukuze batye apha esiswini, abanye baxhomekeke kule mali ukuze bavunyelwe kwiindawo zowufihla intloko. Abanye baxhomekeke kule mali ukuze babe nezixhobo zokufunda, abanye baxhomekeke kuyo ukuze bafumane imali yokukhwela. Ithi yakungabikho okanye yakulibaziseka ubomi bomfundi bume ngxi, buzawungami kanjani elambile enganandawo yolala ephephileyo. Omnye mhlawumbi engenazo neempahla ezi zokuba azithembe ayovela phakathi kwabantu, engenacebo lokukhwela inqwelo ezomsa esikolweni, bume ngxi ubomi.

Ewe ekuxhomekeni, ekuxhomekekeni uba uyixakekele kangakanani le credit card, kuba ke ukuphoswa yiyo kuyafana nokusinda emngxunyeni. Abanikazi bayo bayayincoma uba kumnandi ukuyisebenzisa kodwa kunzima ukufezekisa okanye ukugcwalisa la matyala. Anenzala kaloku kwaye ke ukuyakha imali kuthatha ixesha kunokuyichitha. Hayi xa singavunywanga isicebo se-credit card akhongxaki kakhulu. Umntu noko ongekho sekoneni akanawukhathazeka kunjawunjoku angabulela ngoba uzophila ubomi bakhe engasindwa matyala.

Tyhini kaloku ivenkile xa ithe yavalwa wadinga i-aritime ezinzulwini zobusuku usengxakini xa kanti awukwazi ukusebenzisa i-mobile money. Hayi ke kodwa kwezi ntsuku zanamhlanje nokuba kungavela ingxubakaxaka ngentsimbi yokuqala ekuseni, uyakwazi uthatha ifowuni yakho uzithengele i-airtime ufowunele abantu abazokuphathela uncedo. Imnandi ke xa injalo ngoba ngamanye amaxesha uyidinga i-airtime usemotweni. Uzawuyifumana phi ivenkile usemotweni? Ube udinga ukucaciselwa uba uzawubheka kweliphi na icala. Mhlawumbi uxingile kwanti kude namakhaya. Uyawuyithatha phi ivekile? Kanti ngokucofa ifowuni yakho uyawufowunela uncedo. Kubhetele ngoku, bulula ubomi.